Papadi eo ke e hopolang hantle, jwalo ka ha e ka e etsahetseng maobane. E ne e le papadi ya bolo ya matsoho. Ke ne ke santsane ke le sehlopheng sa boraro, sekolong sa ka se qalang. Re ile ra se hlole. Empa ho ne hole monate haholo, re na le baeti sekolong sa rona. Ho ne ho le monate hona hoo, ha re qeta ho bapala. Ke ha re le metswalle kaofela, le batho bana ba re hlotseng. Ha ba monate ra ja. Ra rekelwa re diapole, dilamunu, di-banana. Ha ba monate, ya ba ra kgona ho hlobola re apare aparo tsa rona re tantsha mono, re kgutlela lapeng. Ke sa e hopola le kajeno e ka e etsahetseng hona jwale tje.

Papadi e, ke tsebang. E tshepetseng dinthong tsa tlhaho, e itshetlehileng ho tsona. Ke papadi ya ho sesa. Hoba kantle ho metsi, ha hona hore ho ka seswa. Ho tlameha ho be le metsi, hore ho tsebe ho seswa. E nngwe hape, ke ena ya papadi ya matsoho, e bapallwang sand-eng. Haholo e bapallwa ho lewatle, kapa ho etsuwa sand-a ya tshelwa. Kantle ho sand-a eo. Papadi eo ha e kgone ho tswela pele.

Papadi e ke e ratang haholo, ka pelo ya ka kaofela. Ke papadi ya rugby. Rugby ke rata haholo hoba, ba dula ba hlola. Ke papadi e monate eo re tsebang hore, ha e bapala naha ya rona Afrika Borwa ha e bapala, ya hlola ho yona. Ebile ke mmamoratwa lefatshe ka bophara. Ebile ba ba tshaba ba ba hlompha. Ke yona ya papadi e ke shebellang le television-eng mona, ha e bapala. Le hae na le cup ya lefatshe, ke dula ke shebelletse ho fihlela ebe fela.

Ke tlile ho le ruta papadi ena ya dikarete. Papadi ya dikarete e re tlo e bapalang, ke e bitswang Crazy Eights. Crazy Eights e bolela hore ha ke beha karete, e be nale lelomo le letsho. Lelomo lena le letsoho, e be le le entseng pelo ho lona, kapa le lekgubedu, le entseng pelo. Le wena tlameha o betse e tshwanang le eo, ka leloko kapa e tshwanang le eo ka nomoro. Ho fihlela karete tsa rona kaofela di fela. Hao sena yona, o ya fatshe o lo kgwatha ho nka karete. Empa ho bapale, wa ema ho fihlela o tlo bapala. Ha o ntso sena yona o ntso kgwatha. Ha o sa setse ka karete e le nngwe. E tshwanang le e fatshe, wa e bapala ke wena mohlodi.

Bohlokwa, ba mekgahlo ya dipapadi. Ke taba ya hore, jwalo ka ha o so bua hore e kopanya batho. Hodima e kopanya batho. E tlosa le batjha, dinthong tse sa lokang. E tlosa le batjha, hore ba seke ya ba ba ba etsa bokweta, e leng botlokotsebe. Ho seke wa ba le ho ima ho ho ngata. Hoba, bana ha ba sena ntho ba etsa, batjha. Ba qetella ba etsa dintho tse ba sa tlamehang ho di etsa. Ha o bapala dipapadi, ho kgonahala hore ba bang ba thola di-bursary hona moo. Ba lo bapalla, dikarolo tse ding tsa lefatshe. Kapa ba bapalle dipapadi tse hodimo. E be hona bo di-Springbok jwalo, bo Bafana Bafana. E thusa haholo ka taba yona eo ya hore e ya phutha, di papadi di a phutha.

Ke ne ke kopa, jwalo kaha re ituletse tje re le batho ba baholo. Ho be le ntho e re etsang, e leng papadi ya bolo. Papadi ya rona ya bolo. E tloba ya rona fela re le batho baholo. Ha re no bapala le batjha, ho ba bona ba sa na le matla. Papadi ena ya bolo e tlo re thusa hore re be hantle, re kwetlise. Le hore re seke ra kula, ra nna ra tshwarwa ke mafu a mangata. A na a hore o dutse feela ha hona ntho e etsang. Jwale ke ne ke kopa hore re e shebisise. Re tlo e bapala ka, hore rona re na le matla a makae. Ha re no etsisa batho bana ba television-eng. Re mathe, re mathe re etse ae, ha e tlo etsuwa ka tsela eo. Re tlo etsa feela hantle ntse re matha re ikwetlise, re be bo mme le bo ntatemoholo ba hantle, ba nang le matla.

Dipapadi tse teng, sekolong. Nna hake di rate. Ha ke di rate ho hang. Hoba jwale sekolong di papadi, ke bolo ya maoto le bolo ya matsoho fela. Ha hona dipapadi tse ngata jwalo ka bo volley ball. Ha hona bo chess, ha hona dipapadi tse kang tsona bo rugby, bo cricket hadiyo. E ne ho na le bana ba sekolo ba sa thabeng hore, ha se kaofela re ka bapalang bolo, kapa yona bolo ya matsoho. Hona le di-team tsa batho ba mmalwa. Le ha o sa tsebe ho bapala papadi eo, ha o kgone ho kena. Papadi tse ding ke tsa monahano. O batla ho bapala papadi tsa monahano jwalo ka bo chess. Empa hadio, ekare se ka fetolwa. Dikolong tsa fetolwa taba eno ya hore re kgone hore di papadi di be ngata, re kgone ho kgetha. Re kgone hore e re anele, re le sekolo kaofela hore re be le di papadi tseo re di etsang.